Mo setsong sa rona sa Batswana go apariwa makgabe, go apariwa matlalo, mme fela mo nakong ya segompieno dilo tseo ga di sa tlhole di le teng. Go apariwa moaparo wa sejanong jaana tseo di apariwa fa go na le moletlo gongwe sengwe sa setso, ke gone go apariwa jalo ka gonne go fetogiwa le dinako. Mo nakong ya jaanong jaana o ka se fitlhele mosimane a apere tshega, mosetsana a apere makgabe.

Ke dumela gore go ka nna matshwanedi fa conference eo e tlabo e le sengwe sa ngwao, go celebrate-iwa ngwao gongwe sengwe sa ditso. Ke teng fa go tlabo go siame gore o ka apara moaparo wa setso, mme fela fa e le conference e e nngwe fela, ga ke bone go siame.

Moaparo o ke naganang gore o montle wa basadi ke leteisi. Leteisi o apere le tjale mo godimo, tota go go ntle thata, o bonagala jaaka mosadi wa Motswana o o fetsang go fiwa molao.

Ee ke a dumela, ka gonne moaparo wa rona wa setso o re letlelela, re le banyana, go apara bokhutshwane ebile re ntshe dingwe tsa dikarolo tsa rona tsa mmele. Fela fa ngwana wa ngwanyana a apere diaparo tsa segompieno tse di ntseng jalo, o a atlholwa. Goreng go dirwa jalo, ka gonne kwa setsong wa dumelelwa. Ke nagana gore ga nkabe mo setsong ngwana wa ngwanyana a rutilwe go apara diaparo tsa setso tse di fitlhang mmele wa gagwe otlhe. Nkabo mo bo jaanong go sena bana ba banyana ba e leng gore ba apara bokhutshwane-khutshwane ebile ba ntsha mebele ya bone mo mebileng.

Mosadi fa a nyalwa ka letsatsi la gagwe, bagolo ba ba nyetsweng ba mo bontsha, ba a mo apesa leteisi. Leteisi leo ke sekete se se telele se se fitlhang ko maotong, a bo a apara le tjale ya gagwe mo godimo, a rwesiwa tuku, a nna montle. Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse a farologane le yo o sa nyalwang, o tshwanetse a itse gore o apara sentle ebile ga a ntshe sepe. Ga a ntshe, fa a apere mosese yo o mo telele, o tshwanetse le mo magetleng a beye sengwe, o tshwanetse, e re fa o rakana le ene, o bone gore nnyaa o ke mosadi wa motho.

Diaparo tsa Setswana di dirilwe ka letlalo bontsi jwa tsone, mme ebile letlalo le mo nakong ya kgale le ne le tsewa mo diphologolong tsa bone fa ba tlhabile, ka gonne Batswana ba a rua, ba na le diphologolo. Meaparo e ke itseng ke tshega ya basimane le makgabe a basetsana.